Jwalo ka sehwai. Ke peita diphoofolo tsa ka, hore di be le matla. Mme di se ke di ya fumana sick ya diphoofolo ha bobebe.

Ho hlokomela dijalo tsa ka. Ke dinosetsa hoseng, le mantsiboya. Hore di tle di nolofale mme di thole metsi kamehla.

Serapa se jwalo se hloka setjhaba se be le sebedisano mmoho. Se thusane ka tjalo, le ho nwesetsa dijalo kamehla. Hape setjhaba se hloka hore se teane, se se ke sa utswetsana.

Dihwapa e kaba nama e setseng kapa nama e sebueng, ya behwa ka ntle moyeng. Mme ya tshelwa letswai hore e thole moya, e be e tiya.

Koloi ya ka, e ka fumana ditlha tse robedi. Hobane tsela tseo re tsamayang ho tsona, di silafatsa koloi. Empa hoo ha ho bolele hore koloi ya ka ha ya hlweka ho tsamaisa dijo.

Nka nka hlokomela mobu wa ka, ka ho fa dinontsha.

Hobane ha o rema difate, hangata-ngata. Kutu tsa tsona di fela matla. Ho bolelang hore dijalo tsa teng kapa ditho tsa teng, ha di sa tla tswa di na le matla seka pele.

Ho na le di-powder tse bolayang di bolaye dijalo. Ho ka sebediswa ditisana hore dikokonyana di fele, empa di sa bolae dijalo.

Lefatshe, toropo, kapa setjhaba moo. Setjhaba se etswa ke batho ba dulang ho sona. Ka hoo, batho ba lekang ho nka poloto kapa ba ka poloto. Ba tlameha ho etsa bonnete ba hore batho ba dulang polotong ba ya dumela. Mme ba dumella etsa. Mme nka ba eletsa ka hore ba tsamaye ba jwetse batho, kapa ba hlalosetse batho hore na seo ba lekang ho se etsa ka se tla ho thusa setjhaba ka tsela e feng.

Nka mo eletsa ka hore, diphoofolo le tsona di batla ho hlokomela ka ho jwalo o itlhokomela. Hore di phele di lokela ho ja, hore di be maemong a hantle, di lokela ho hlahlojwa, hore bophelo ba tsona bo ntse bo le hantle. Di lokela ho fuwa meriana jwalo ka ha motho le yena a fuwa meriana.

Nka eletsa sehwai hore se fumane se le malalaotswe, ka ntho enngwe le enngwe e etsahalang naheng. Haholoholo ha ho tluwa dinthong tse kang maemo a lehodimo, hore maemo a lehodimo a tla ba jwang nakong e tlang.

Ee, nkile ka eja tswekere ya mobo. Empa ke thotse ho e mong wa bahaisane a itseng o ile a e thola mosebetsi moo a sebetsang.

Dihwai di tlameha ho boloka metsi ka ho ba le bonnete. Kapa ho nka karolo, ditanka tsa metsi.

Ho ya ka pono ya ka, bomme e bonwa e le batho ba senang matla jwalo ka bo ntate. Ha ba na kerakga ya ho sebetsa nako e telele jwalo ka batho ba bo ntate.

Nka qala ka ho ba bolella hore, sekolo ha se na dilemo. Thuto, ka hoo haeba ba batla ho tswela pele bophelong, ba tla tlameha hore ba kenye thuto. Hangata ho sebetsa ho ya pele kapa ho tswela pele bophelong. O hloka thuto.

Nka qala ka ho ba eletsa hore ba be le pelo. Lebaka la ka e le hore, tsa pelo, thehello le

Tjhe, hangata basebetsi, moetapele ke moetapele. Mme phoso e rakgwebo a ka etsang ke ho ba metswalle le basebetsi. Ka hoo basebetsi ba iphumane ba se ba sa mosebetsing ha moetapele kapa monga kgwebo a e le motswallle wa bona, kapa a leka ho aha setswalle.

Eya ho ba behilweng. Botho ba nang le utlwa ho tsa polasi. Ba lebala hore bomme le bona, tjhebelopele jwalo ka bo na.

Sena se etswa ke hore ba nwang ba le polasing. Ba sebetsa ka, le hore ba iphumana ba sebedisa kapa dintho tse sa lokelang mmele wa bona. Ba sebedisa metjhini ka ho metjhini eo, e kaba yona e nkang. E se hore mohlolomong ha ba ele hloko. E le hore hang melato kapa diphoso di a.

Naha ya rona ile ya nkuwa re sa nkelle hloko le bohlokwa ba tse. Re iphumane re batla tseo re senang tseo re senang tsona, e le tsona tse re hlelang re hohelang. Ka hoo, naha e ile re hohetswe mahlo ke tseo re senang tsona. Bohlokwa ba tseo re nang le tsona.

Ha ke nahane hore boikotliso ba basebetsi . Na motho yena ka boyena, e le hore na tsa bophelo ba hae e jwang, ha ho hlokahale hore ba ye kwetliso polasing.

E le nngwe hana jwale, e se e etswa ka technolo. Nka susumelletsa kapa hona ho hore ho bohlokwa ha kakang o se be, ho dula o le malalaotswe le ho dula o na le ho etsahala nakong e tlang.

Dinotshi di batla o bo o tshireletso. Hobane ha eka, o ka iphumana o le .

Leruo la , hore le be hole le diphoofolo tse ba dikolobe e le diphoofolo tse .

Ke tla qala ka ho ba bontsha hore theko ya dijo e hlile e nyolohile e le ruri. Qale ka ho nka bohatiso, ka ho ba bontsha eng hore re be le serapa sa sa dijalo. Ebile ke ba bontshe jalo ka ho boloka tjhelete matla a seo re sa.

Tjhe, ebile e tuma le mehla, bahwai se ba nkile technology ba etsetsang dirapa .

Dula ka letsoho ho bo ha ho tshwane. Metjhini ha ena kelello e seo e se kotulang.

Meriana ena e hloka tsebo, ebile ha e mele. Ebile tsebo e itseng lo e itseng hore o rekise meriana.

Maano e nkang ha wa kenya, ke ho se. Ho lekola hore na e tlang, le ho dula ke .

Ho ka ho dikga kapa ho kopa ho. Ditoropong hangata ba hae. Ka hoo, ho etsa motho e mong o ka.

Ke wa moetapele ka monga polasi a bonnete ba hore ba hae ba sebetsang polasing ya hae. Ba fumana tshwanetseng. Ka hoo, ke ne ke tla etsa bonne a sebetsang polasing ya ka. Ka nako kgweding hoba mme e sa tswe pokotho kapa pokothong ya lelapa, jwalo.

Ka dikolobe tsena, tse ngata. Malome a ka rekisa, kapa a bula kgwebo ya nama. E bitswang ka hore ke butchery. A rekisa ka mehla le mehla ho ba le lekeno. Kapa a rekisetsa batho naheng, kapa motseng.

E kaba ntho e ntle ebile e kaba ntho e mpe. Lebaka e le hore diphoofolo tse hlaha di se di tlwaetse ho dula naheng. Ha diphoofolo tsa polasing di tlwaetse ho dula polasing. Le ho tsamaiswa, kapa ho tshwaruwa jwalo ka tsela e fapaneng.

O ka boloka dipeo tsa hao ka ho di behe sebakeng seo se di sa tlo fihlelwa ke letsatsi pele di sebetsa.

Ke nahana hore batjha ba bangata ha ba na tsebo ka ha tsa ho tluwa ho tsa temo. Ebile batjha ba bangata ba iphumana ba kgetha mesebetsi.

Ke sebedisa mekgwa e kang marangrang, le ho lebella television. Ka ha e dula e le pele, ka ho tluwa ditabeng tsa tsa lehodimo.

Ee, ho na le di-app tseo ke di tsebang. Empa ha ke sebedise di-app ha ho tluwa tabeng tsa ho lema. Lebaka e le hore di-app di fumana tse di sebedisa technology. Ka hoo, o tla ho sebedisa technology ho lema le ho .